Ka selemo sa twenty-eighteen. Batswadi ba ka ba ile ba ntholla koloi e ntjha. Feela, ba ntholletse yona mabitsong a yona. Mara, tefo ya teng e ne le matsohong a ka. Hobane ke ile ka ba, lehlohonolo ka thola mosebetsi. Ya ba he ke moo ke ile ka tlameha hore ke ipatalle koloi ena ka bo nna. Feela ke tla tlameha ho kenya moo tabeng eo hore ho ile ha ba thata haholo. Ha ne ke tlameha hore ke fetole koloi ena ya ka e nanang. Ya pele bophelong ba ka. Eo ke neng ke rata haholo, ke sa rata haholo, le ha fela ke ile ka ithola ke le boemong ba hore ke rekise. Hore ketle ke fumane ya bobedi. Ke ne ke rata haholo, ke ne ke rata haholo feela he ke ile ka utlwisisa hore bophelo baka bo tlameha ho tswela pele, ebile ha ke a tlameha hore ke eme nqa e one.

Ditefello tsa kgwedi le kgwedi. O tla fumana di le tlase ho feta tjhelete eo o ka e fumana ha o kenya kopo. Na taba ena na e etsa hore ke tshepe hore kannete insurance ya patala. Tjhe, taba ena e etsa hore ke seke ka tshepa hore insurance ya patala. Ka nnete ka ka dinako tse ngata ke ke bone ke hlile ke sa utlwisise hantle hore na ho tla jwang, ditefello tsa kgwedi le kgwedi di le fatshe. Feela, tjhelete eo ke nkang ka e fumana ha ke kenya kopo yona e le ngata. Kannete insurance, ke kakanyo e leng hore e thusa haholo. Ha ho etsahala hore mabaka tsietsi di hlaha mabaka a fokola. Feela e hlile e na le dipotso tse ngata haholo. Dipotso tsa teng di ngata tse sa tshepahaleng.

Moahisani wa ka. O a tseba hore keo rata haholo. Nna le wena re wele ra ema mmoho mona. Re dutse mona sebakeng sena nako e telele. Feela ha ke utlwisise hore na hobaneng e le hore, e sele nako e telele jwale ke ntse keo kgalemella taba ena ya hao ena ya hore o nne o kadimme tjhelete ya hao ho mashonisa. Empa o tseba hantle hore, bokgoni ba hao ha bo dumelle ba ho tla lefella tjhelete ena. Le hore na, bo mashonisa ba kotsi ka tsela e kakang. Le hore ke o kadime tjhelete ya ka nou tjena. Ha se taba e ke e tshepang hobane hake tsebe na o tlae kgutlisa kapa Jwang. Fela ka hobane bophelo bahao bo tsietsing. Ke nahana hore o tla tlameha hore o etse ditshebeletso ka tlung ena ya ka ena nang. E leng hore nna ke tla o lefa ka tjhelete, o tle o kgone hore o lefelle mashonisa eo. Fela ke a tshepa hore e tlaba kgetlo la hao la o qetela hobane ha ke sa tla hlola ke di kene taba tsa hao. Le ho kadimana ka tjhelete, e le hore taba ena ke e leng hore re ile ra bua ka yona.

Hara dipolokeho tse fanwang ke di-bank-a. Ho na le savings account e tlwaelehileng. Ebe hape, hona le e nngwe e ba ibitsang fixed deposit. Phapang pakeng tsa di-account tsena tse pedi ke hore, fixed deposit hao kgone ho e ntsha mohlang wena o e kutlwang hore o ntsha ka teng. Ho tshwana le hao nka senotlolo o e notlela. Hore o tlo e beha dilemo tse itseng, kapa nakonyana e itseng. Mme ha okaba e ntsha pele ho nako eo o e fuweng, o tla tlameha hore ke mona mo leng hore o thola hore o patala fine. Ha o sa tla thola e le kaofela. Hobane jwale ha wa etsa taba ya hore ha wa dula ditumellanong tsa hao tsa hore o tla ntsha tjhelete eo ha nako eo e fihla. Savings Account yona, ke account e leng hore o kgona ho ntsha tjhelete ya hao le ho kenya ka nako e nngwe le e nngwe nyane e kgolo. Mohlang o kgonang hore o e ntshe.